Ukunciphisa kwesikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo sibe nomthelela omkhulu emindenini eminingi ngoba ngaphambilini kwakungekho njalo. Kwakumele amalungu omndeni alinde kuze kube isikhathi eside ngaphambi kokuba imali bayithole. Kodwa ngokuncishiswa kwalesi sikhathi, sibonile ukuthi imindeni eminingi isiyakwazi ukuqhubeka ngamalungiselelo womngcwabo ngokwenza izinto eziningi abebe ngeke bakwazi ukuzenza ikakhulukazi ngoba umngcwabo akusiyo into eplanwelayo, ngakho-ke ukuncishiswa sikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo sinomthelela omkhulu kakhulu ekusizeni imindeni eminingi.

Mzala, njengoba usuthathe isinqumo sokuthenga imoto kasekeni, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi imoto yakho ofuna ukuyithenga izokudla malini. Ngikwenzela umzekelo ngokuthi uma ungathola imoto kasekeni ebiza u-hundred and forty thousand, ubheke ukukhokha imali engango two thousand, six hundred, njalo ngenyanga ebhange. Leyo mali ayifakile umshwalense wemoto, futhi ayifakile nezinye iy'ndleko. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ubheke ezinye iy'ndleko zempilo yakho ukuze ukwazi ukubona ukuthi ingaba uzofinyelela yini ukubhatala lo two thousand, six hundred, njalo ngenyanga, nokwazi ukuthi imoto yakho uzoyigcina isezingeni elikahle.

Amadokhumenti noma ubufakazi obudingekayo ukusekela isikhundla sakho esiceleni somshwalense womngcwabo kungaba yilawa, incwadi eshoyo ubudlelwano phakathi kwakho na lowo ongasekho, i-certificate sokufa somufi, incwadi yomazisi yakamufi, kanye ne-claim form yenkampani leyo obhalisele kuyo umshwalense. Kwesinye isikhathi ungadinga nencwadi evela emaphoyiseni, ekushoyo ukuthi lo ongasekho udlule kanjani emhlabeni.

Uma ngithola ucingo oluphuma emuntwini othi ngowase ebhange, futhi ucela ngimnikeze i-pin yami yasebhange, nginganqaba. Nginqatshiswa ukuthi hlala sinikezwa njalo imilayeza, siyezwa nakomabonakude nasemsakazweni, nakhona emabhange, nakumakhalekhukhwini, sitshelwa ngaso sonke isikhathi ukuthi akekho umuntu osebenza ebhange onemvume yokunikezwa i-pin code yakho, noma onemvume yokucela i-pin code yakho. Ngakho-ke, siyatshelwa ngaso sonke isikhathi ukuthi uma into enje iyenzakala ubo nqaba, ufonele ebhange, ufune ukuthola yonke imininingwana emayelana naloyo muntu othi ucela umnikeze i-pin code yakho.